Mo tikologong ya rona bagodi ba tlhokomelwa sentle, ga o bua mo ntlheng ya meriana le dilo tseo ba ditlhokang tsa pholo ba di kry-a mo mafelong a kgethegileng, a kang kwa marekisetsong kgotsa mo lefelong le le kgethegileng ko tleniking kgotsa kwa sepetlele. Gape bagodi ba fiwa tlhokomelo e e leng hantle ko mafelong a go dulang bagodi teng. Tse ding tsa dilo tseo bagodi ba tlhokomelwang ka tsone.

Ke akanya gore bagodi ba ka isiwa ko lelapeng la bone la bagodi. Bagodi ba tlhoka tlhokomelo e e kgethegileng, bagodi ba tlhokwa go jisiwa ka nako, go fiwa meriana ya bona ka nako, seo se etsa gore go be le motho ya kgethegileng bakeng sa go ba tlhokomela. Bagodi ka ga ba godile ba tlhoka go ba mo lefelong le le lengwe, mo ba kgonang go ikutlwa ba ratiwa ebile ba amogelwa ka mabaka a gore bana ba se ba godile ebile ga ba sa kgona go dula gae ka baka la ditiro, seo se ka etsa gore boima go tlhokomela mogodi jalo ke akanya gore fa ba dula mo lelapeng la bagodi seo se ka etsa gore ba kry-e tlhokomelo e e kgethegileng.

Gompieno batho ba le bantsi ba lebeletse gore batsofe ba na leng bana, kgotsa batlogolo, kgotsa ba lelapa ba tlhokomelwe ke ba lelapa la bone, boammaaruri ke gore seo ke kgetse e tona ya tiro gonne o gopole gore bana ba bone le bone ba na le botshelo ba bona e leng se gore ka nako tse dingwe ga se ba godile ba ya malapeng a bona, ba simolola matshelo a bona, ba dira, ditiro di ba tlhoka nako, ba na le bana, bana ba ba tlhoka nako dilo tsena tsotlhe di ba tiro e kgolo mo baneng ga e ba ba tlhoka go tlhokomela

Go le gantsi batho ba bua mantswe a kang le wena o tla gola ga gona motho a tla go tlhokomelang seo se etsa gore maikutlo a rona ebe maikutlo a etsang gore re tshwenyege ga re akanyetsa ka go tsofala ga ntse re gola re lebile go tsofeng. Ga re akanya gore ga gona motho wa tlileng go re tlhokomela seo se etsa gore re utlwe botlhoko mme re feletse re sa itse gore ke eng se re ka se dirang, sentle-ntle re ka etsang go tlhokomela batswadi ba rona ba tsofetseng ga molemo, seo se ke ditekanyetso tsa setso dilo tse ba di lebeletseng mo rona.

Lelapa le na le maikarabelo a go tlhokomela batsofe e leng batswadi ba bone ka go etsa gore ba ba batlele motho kgotsa fa e mongwe wa lelapa sa lelapa a le teng bakeng sa go tlhokomela motsofe, lelapa le ka dirisa ena go tlhokomela motsofe. Seabe seo setšhaba se na leng sona mo go tlhokomeleng batsofe ke se segolo, ka gore setšhaba se akaretsa batlhokomedi kwa malapeng a batsofe bao ba kgonang go tlhokomela batsofe, bao ba setseng ba godile setšhaba se ka tlhokomela motsofe mo lelapeng fa a dula a le mong ka go mo etsa dilo dingwe, go mo ela marekisetsong le go etsa dilo dingwe e leng sona seo lelapa le kgonang go se dira.

Go na le bomme bao ka o kgethega puso e ba tlhomileng bakeng sa go etela batsofe, go bafa meriana le go tswela pele ba ba tlhole go go bona gore ba ntse ba phela sentle ba ba latela meriana ba ba tlisetsa yona mo malapeng a bone.

Mo lefelong la rona ka ga e le ntho e tlwaelegileng go bo bana ba batla matshelo a a botoka, ba batla ditiro bagodi le batswadi ba bona se se etsa gore ba ba tseye ba ba ise ko magaeng a bagodi e leng ona malapa a bagodi mme seo se etsa gore bagodi ba fumane tlhokomelo, mme tlhokomelo e, ea duedisiwang gonne ba tlhokomelwa ke batho ba ka batlhokomedi ba batsofe, bao ba naleng malapa ba tlhoka gore le bona ba dumele

Mo tikologong ya rona batsofe puso e ba fa madi a oketsegileng a bathusi gore ba be le bathusi ba ka ba tlhokomelang. Ke akanya gore madi ao ga a lekane, ka jalo puso e tlhoka go itse batsofe bao ba sa tlhole ba kgona go ka itlhokomela, batsofe bao ba tlhokang tlhokomelo e e oketsegileng, mme ba tlhoka gore ba age mafelo le magae a batsofe moo ba tla kry-ang tlhokomelo teng, mo ba tla kgonang go mebele teng, mo ba tlo kgonang go itumella go tshela teng, magae a malapa a batsofe a tlhoka gore e be malapa a puso, go tshwana le dipetlele. Seo se tla thusa ka o bane batlile go thapa batho bao ba tshwanelegang bakeng sa go tlhokomela batsofe.

Madi a pension a a fiwang batsofe a thusa go fitlha mo boleng bo bo itseng. Ba kgona go reka dijo tse di ka kgonang go ba thusa gore ba kgone go ba le sengwe sa go ne madi ao ke madi a mannye fela a thusa. Ke akanya gore a thiba phatlha, a etsa sengwe, mme sona seo ke sona seo ba se tlhokang, le gale gore dilo di a tura fela madi ao a thusa.

Gore o kry-e madi a pension ya go tlhokomela batsofe ngaka e tlhoka gobo e dumetse gore motsofe yo o lokela ke go tlhokomelwa, mme motsofe o tla kopa lekwalo mo ngakeng kapa ngaka e tla mofa lekwalo la go kopa madi a pension ya go thusa batsofe. Seo se tla etsa gore motsofe a tseye lekwalo la ngaka a ye kwa go kwadisiwang teng, batla mofa ditokomane tse di tlhokagalang mme o tla kwadisa o e le gore a kry-e madi a pension ya go tlhokomela batsofe, mme ba tlile go tlhoka le motho yo a mo tlhokomelelang le ditokomane tsa gagwe.

Madi a dirisiwang go tlhokomela batsofe ke a mantsi kaga motsofe e le motho a lwalang nako le nako ka jalo fa puso e fana ka pension mo go bona ea thusa go ditshenyegelo dingwe tseo motsofe a nang le tsone, mme ba lelapa ba ikutlwa ba imologile o itse gore morwalo wa motho ya godileng o ntse o thusiwa ka madi a pension go tswa ko pusong.